Go ka nna monate thata. Ka gonne re tla be re kopane re le batho go tswa kwa ntle. Mme re tlile go lebella metshameko e e farologaneng. Mme e le boitumelo fela.

Nnyaa go nna teng ga metshameko mo megaleng ga go a fokotsa go nna teng ga namana ga metshameko. Ka gonne batho ba le bantsi ba rata go bogela metshameko ba e lebeletse ka matlho a bona, e seng mo megaleng ya bona.

O ka tshameka motshameko wa kgwele wa dinao. Ka gonne o monate. Mme ebile o a katisa le mmele ka dinako tsotlhe. Mme o kgona go tsenelela le mafapha a mangwe a dikgaisano ka ona.

Batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba batla go ya metshamekong. Ba nna fela ba shebile metshameko e e leng teng mo electoroniking tsa rona tse re di tshwerweng. Batho ba nna poleke e le nngwe fela. Mme ga ba sa tlhole ba kgatlhegela go ya go bogela metshameko.

Ka gonne batho ba le bantsi ba itumelela motshameko oo. Mme ebile go nna monate fa re le bantsi re kgona go gaisana, re itumetse re itumeleletse le yona metshameko e re e tshamekang le ge batho ba win-a go nna monate.

Fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng, o tlhoka go reka data ya inthanete. Mme morago o reke data ya motshameko yo o kgonang go tshameka mo inthaneteng. Go na le dikoloi, go na le disubitse . Go na le dijo, go na le metshameko e le mentsi thata. Mme batho ba e rata mo inthaneteng ke sa lebale le yona kgwele ya dinao.

Ke motshameko wa go tabogisa dikoloi mo inthaneteng, o tla tlhola o lebetse le gore o na le mmereko o o tshwanetseng o etse.

Fa gonne ke metshameko e e duelwang gore o kgone go e tshameka. Ke ka mokgwa o e batlang data. Fa o batla go tshameka metshameko ena, o tlhoka go reka voucher-a o e tsenya mo founung ya gago gore o kgone go e tshameka.

Mabaka a a dirang gore batho ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ke gore data ya tlhwatlhwa e ko tlase ya bosigo ke ka moo bontsi ba batho ba emelang go tshameka metshameko ya inthanete bosigo. Mme ke sa lebale le network-e gore e tsamaya sentle bosigo ga e tshwara tshware e eta e lesa.

metshameko ya mo inthaneteng e tokafaditse matshelo a rona ka gore ha re sa tlhoka go eta go tsamaya re eta re ya go bogela metshameko. Re na re tsaya fela megala ya letheka, re tsena mo internet-eng re re lebelela metshameko. Bogologolo go ne go sena mogala wa letheka. Ke ka moo bogologolo batho ba ne ba tsaya matsapa, ba tsamaya ba ya go bogela metshameko kwa mafelong a mangwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e kotsi. Ka gonne o ka feletsa batho ba go tshwere ba go tsetse dilo tsa gago, tse di sa tshwanelang ke go bona ke ope. Ka jalo o tshwanetse o ela tlhoko gore a mme metshameko e o tshamekang mo inthaneteng e babalesegile. Mme ke a boammaaruri.

Batho ba ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Ka gonne ga ba itse gore go na le data e e rekisiwang ya inthanete, e tlhwatlhwa e kwa tlase ko mabenkeleng.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng, nka dira gore batho ba kgone go tshameka motshameko wa dinomoro, wa go tsaya dinomoro ba di beye. Mme dinomoro tsa teng di itswe. Mme morago ga foo ba falole .

Metshameko ya internet-e e kotsi. Ka gonne o dula sebaka se le seleele o lebeletse mogala wa gago wa letheka. Mme seo se go bakela mathata a matlho. Matlho a thoma a nna botlhoko. Metshameko ya internet-e ga ya siama. Ka gonne o kgona go berekisa madi a gago go tshameka metshameko e mengwe. Mme o ka feletsa o iphitlhela o tsenya madi a gago beke le beke o batla go tshameka mo inthaneteng, metshameko e e leng teng. Seo se ka go direla gore o phele o sena madi. Mme o phele le gore wena o phelela go tsenya madi a gago mo inthaneteng, gore o kgone go tshameka metshameko e e farologaneng ya inthanete.